Ku tlakuka loku faneleke eka swibalo swa vatleketli swi nga ha khumba swinene vafambi va siku na siku ngopfungopfu mindyangu leyi holaka mali ya le hansi, leyi nga ha lwelaka ku amukela ntsengo lowu engeteriweke. Leswi swi nga ha tirhisa ku fika eka thirty percent wa muholo ya vona eka vutleketli, leswi nga endla leswaku ku cinciwa ka mpimanyeto wa mali ku lavisisa tindlela tin'wani to famba kumbe ku hunguta swiendlo swa nkoka, swichudeni na vafambi eka tindhawu leti nga na swo famba leswi nga nyawuriki va nga ha khumbeka hi ndlela leyi nga ringaneki. Hambiswiritano swintshuxo leswi nga va ka kona swi katsa ku lavisisa tindlela tin'wani to fana na ku famba hi movha kumbe ku khandziya swikanyakanya.

Loko tihakelo ta mabazi ti tlakuka hi xitshuketa mina ni ndyangu wa ka hina hi ta twa ku pfimba eka swipachi swa hina hi ta boheka ku lulamisa maendlelo ya hina ya siku na siku na mimpimanyeto wa mali ku amukela ku tlakuka ka swiendlo leswi nga vulaka ku hunguta swilo swin'wana swa nkoka swo fana na swa xava xa swakudya kumbe vuhungasi. Vana va nga boheka ku tlula mintirho ya le handle ka xikolo leyi lavaka ku khandziya mabazi. Naswona ndzi ta boheka ku va na vutshila hi tindlela ta hina to famba to tanihi ku famba hi movha kumbe ku khandziya xikanyakanya swi ta va xiphiqo kambe hi ta kuma ndlela yo endla leswaku swi tirha.

Tihakelo ta mabazi ti nga tlakuka hikokwalaho ka swivangelo swo tala kufana na loko minxavo ya mafurha yi tlakuka swinene, kumbe mali yo lunghisa yi huma evokweni minkarhi yin'wani swi vangiwa hi inflation naswona vafambisi va fanele ku fambisana na ku tlakuka ka swimbalo. Loko ku ri na xilaveko lexikulu swo famba swa mani na mani naswona ku nga va ri na mabazi lama eneleke tihakelo ti nga ha tlakuka ku lawula mitshungu.

Ina ti nyika swihunguto swa vanhu lavakulu ku pfuna vanhu lavakulu lava dyuhaleke ku tshama va fambafamba na ku tiyimela, na ku endla leswaku swo famba swi fikelela hi muholo lowu nga cinciki. Swihunguto leswi swi nga tlhela swi hlohlotelo vadyuhari ku tirhisa swo famba swa mani na mani ku hunguta nhlayo ya timovha egondzweni na ku tlakusa ndhawu leyi nga tshama nkarhi wo leha. Hi nyika tihakelo leti hungutiweke ti-agency ta swo famba ti nga pfuna vadyuhari ku tshama va ri eku hlanganiseni na miganga ya vona.

Hakunene a ndzi ta anakanya hi ku va pfuna kumbexana ndzi nga tinyiketela ku xava thikithi ra vona. Swa tika ku vona munhu a ri karhi a ti karhata ngopfungopfu vadyuhari lava nga ha hanyaka hi muholo lowu nga cinciki. Xiendlo lexitsongo xa musa xi nga pfuna swinene eku endleni ka siku ra vona ri va lerinene.

Swihunguti swa vanhu lavakulu eka swo famba swa mani na mani swi nga ponisa vutomi hi ku helela eka vanhu lavakulu lava dyuhaleke. Leswi nyikaka ntshunxeko wo fambafamba edorobeni handle ko tshoveka bangi, hi tihakelo leti nga durhiki va nga tsutsuma mintirho va endzela vanghana na mindyangu naswona va kuma vukorhokeri bya nkoka handle ko vilela hi ntsengo. Hinkwaswo swi vula ku hlayisa ku tiyimela ka vona hi ku tshama va hlanganisiwile na vaaki va vona.

Makhadi ya Vutlhari ya endla leswaku ku famba hi mabazi hi ku olova hi ku endla leswaku u hakela hi ku hatlisa. Hi ku tihlanganisa ku languta xilaveko xa mali ya xiviri na nkarhi lowu fambelanaka na wona lowu tirhisiwaka ku hlongorisa ku cinca. Vakhandziyi va nga ha va khadi ra vona kumbe riqingho ra vona ntsena eka muhlayi leswaku va hakela, leswi hatlisaka naswona swi tirhisana kahle ngopfungopfu hi nkarhi lowu vanhu va khomeke leswaku swi endla ku khandziya hi ku hatlisa.

Ku fambafamba ka swihahampfhuka ku hlela eswihambukelweni swa swihahampfhuka hikokwalaho ka maxelo ku tala ka swihahampfhuka swihahampfhuka leswi nga fika endzhaku ka nkarhi timhaka ta michini ku pfumaleka ka vatirhi timhaka ta vuhlayiseki swiphiqo swa matirhelo ya rivala ra swihahampfuka ku fana na ku pfala tindlela to balekela eka tona na timhaka ta vulavula bya vutleketi bya swihahampfhuka leswi.

Ku khandziya ka tihakelo ta mabazi lembe na lembe swi na matlhelo ya swona lamanene na yo biha hi tlhelo rin'we swi tisa mali yo tala eka tisisitimi ta vutleketli naswona swi pfuneta ku hlayisa switirhisiwa swi ri eka xiyimo lexinene hi tlhelo rin'wana swi nga va swi pfimba eka xiviri xa vafambi va nkarhi na nkarhi ngopfungopfu lava nga eka mpimanyeto wo tika naswona swi nga ha endla hambi ku ri i ku endla leswaku vanhu van'wani va tshika vutleketli bya mani na mani hi ku helela.

A hi mhaka ya kahle leswaku vana va xikolo va va na vutihlamuleri byo pfuna vana van'wani ku tsemakanya magondzo emagondzweni lamakulu hi xivangelo xa leswaku vana va nga ha va va nga ri na vukulu kumbe ku avanyisa ku khoma swiyimo swo tika swa le magondzweni leswi vekaka van'wani ekhombyeni loko mhangu yo humelela xikolo kumbe vanhu lava katsekaka va nga langutana na switandzhaku swa nawu ematshan'wini ya sweswi kumbe vulawuri va xikolo va nga ha kambisisa ku thola varindzi vo tsemakanya lava leteriwaka vanhu lavakulu kumbe vatirhi lava leteriwaka va nga tiyisisa tindhawu to tsemakanya leti hlayisekeke.

Ndzi nga tivisa maphorisa ya ndhawu kumbe vulawuri hi xikanyakanya lexi yiviweke ndzi nyika vuxokoxoko byo fana na xikanyakanya model na serial number loko ndzi ri na ndzindzakhombo wa swikanyakanya ndzi nga tivisa muphakeri wa mina u sungula ndlela ra swikoxo ndzi nga avela vuxokoxoko mayelana na xikanyakanya lexi yiviweke eka swihangalasamahungu swa social media ku hangalasa rito ndzi nga endzela vhengele ya le patwini ya le kusuhi ku vona ku xikanyakanya xa mina a va xi xavisiwanga ke.

Ndzi nga famba etlhelo ka patu laha ndzi kotaka ku vona mimovha leyi taka emahlweni ka mina ndzi nga papalata ku tirhisa riqingho ku yingisela vuyimbeleri loko ndzi ri karhi ndzi famba etlhelo ka patu ndzi fanele ku languta ti sign ta le mapatwini na ku ambala timpahla leti vonakeke ngopfungopfu loko ndzi famba exikarhi ka vusiku.